Eyi inkulu indima engadlalwa ubuhlakani bezokwenziwa, artificial intelligence i-AI, ngoba ikwazi ukwenza izinto noma yimuphi umcabango onawo uma ukwazi ukuy'bhalela le nto ofuna iyenze iyakwazi ukuthi ikwenzele. Kungasithukuthukisa kakhulu ekutheni sidwebe izinto noma imicabango esinayo ngamunye ngamunye. Siyazi umuntu eyedwa onomcabango ohlukile ngento iyodwa.

Eyi intsha yanamhlanje ayisazinakekeli futhi ayisayazi indlela okumele isebenzise ngayo ezokuxhumana, inkundla zokuxhumana. Lokho kwenza ukuba abantu abakhubazekile baphazamiseka ngokomqondo. Ngingabayalela abantu behambe noma behlaliswe endaweni ndawonye bebonke. La abazokwazi ukuthola khona usizo nokwalulekwa mayelana nendawo, mayelana nezokuxhumana.

Izinhlelo zokuxhumana zisebenza kahle futhi ziyasisiza ekutheni zithola imindeni yethu noma izihlobo zethu ey'sekudeni, kodwa eyi ave kubiza, ave futhi kusishaya. Kunemithelela wona emihle ngoba siyakwazi ukuthi sixhumane nalaba esibadingayo ngesikhathi futhi esibadingayo kodwa kudinga ukuthi ube nemali yokuthenga i-airtime noma idatha elikwazi ukuthi ukwazi ukuxhumana nabo, nakho okungeve kubiza kulesi sikhathi sanamhlanje.

Kulabo abazosebenzisa leyo bhasi noma kulaba abazosebenzisa lowo mkhiqizo omusha, ngingathembisa imiphumela emihle yabo futhi ngingabatshela ukuthi leyo iyashesha kakhulu. Ngingaphinde ngibenzele imiklomelo ethize uma bezosebenzisa kuqala noma ozobe engene kuqala gingamunikeza imiklomelo ethize bese ngibeka eminye imiklomelo ezosiza ezonikezwa loyo ozobe etshele abanye ngaleyo, ngalowo mkhiqizo omusha, ukuze kuzokwazi ukuthi kwande abawusebenzisayo.

Zinkampani ngingacela ukuba njengabaphathi ukuba umuntu ngaphambi kokuba esebenzise leyo inthanethi kungamele ukuthi afake yonke imininingwane yakhe ukuze akwazi ukuthi uma ngabe kukhona okubi akwenzayo asheshe atholakale noma uma edingakala asheshe atholakale. Ngingacela ukuba bekwenzeka kube yimpoqo ukuba umuntu efake imininingwane yakhe ukuze ezosaba ukwenza into ebhedayo kwabanye abantu kwezokuxhumana.

Abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana bawulinganisela ngokuthi bethathe bethi ukwandisa amanani futhi bethi ukuba nezidingo, bethi ukuba namakhompethishini noma bethi ukuba nemiqhudelwano, noma bebe, noma bekhande izinto ezizokwazi ukuthi zibalethele imali. Njengokuthi uma uthenga kubona kube nemali ngaphezudlwana oyifakayo ukuze nabo bekwazi ukuthi bethole lokhu okuncane.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana basebenzisana nemithetho ukwenza noma ukukhanda izinto ezizoba usizo ekuxhumaneni, balandele imithetho ebekiwe nguhulumeni.

Ngaphambi kokuba ngisebenze naye ngingaqala ngihlole ngibheke ukuba yena ukhuluma kanjani nabantu ekhasini lakhe, futhi ngingaphinde ngimbheke ukuthi ulandelwa ngabantu abangakanani ukuze ngizokwazi ukuthi ngifaka into emalini yami lapho izokwazi ukuthi ibuye khona, futhi ngingamcela naye ukuba eqale eyisebenzise kuqala ukuze ezokwazi ukuthi ekhulume nabantu ngento naye akayaziyo aseke ayisebenzise.